Ndingathi izizathu kukho ingxabano kwamaKrestu nabantu besiNtu ukuthi thina singabantu abamnyama or bantu bakwaNtu asikholelwa kwiKrestu okanye uThixo wabo. UThixo esikholelwa kuyo nguQamata uYehova. Sesinye isizathu ukuba zange zange sakhe sakholelwa eBhayibhileni yamaKrestu okanye ndingathi ngamaKrestu aza neBhayibhile kuthi abantu bakwaNtu, siso izizathu kufumaniseke ukuba kubekho iingxoxompikiswano.

Eyona sizathu unothi abantwana bekhuliswa ngoomakhulu wabo ukuba oomama wabo kunyanzelekile uba baphangele for abantwana babo kwenzela uba bafumane imali yokusa abantwana ezikolweni nokwenza sure uba abantwana babo banento yokutya and baneempahla zonxiba. Enye izizathu ukuba oomakhulu seyingabantu abangaphangeliyo and bababakhona ezindlini, so loo nto inceda kule nto yoba bangagada abantwana, abazukulwana babo kwenzela oomama babo baphangele bazame impilo for abantwana babo.

Ndingathi njengenkokheli yelali uba abantu baselalini uba kunyanzelekile siphathisane njengabantu baselalini enye. And kunyanzelekile uba sithethisane and sivane ngeento ezininzi njengoba ngokukhuseleka ilali yethu and novana norhulumente kwenzele uba bengekho ngxabano phakathi kwethu singabantu belali. And sivane norhulumente kwenzele uba urhulumente abone uba siphethene kakuhle apha kule lali. Yeyona into le endinoyinqwenela njengenkokheli yelali.

Intonjane lisiko lesiXhosa lokungeniswa kwamantombazana. Hayi ke yinto zange yenziwe kum, yinto enje endivayo ekukhuleni kwam ukuba amantombazana xa xa befikelele kulaa xesha uba benze eli siko lakwaXhosa. Kunyanzelekile ukuba isiko ligcine and futhi lenziwe kuba libalulekile kwamaXhosa and koomama. Yeyona into ebalulekileyo kukuba yimfundiso yafundiswa abadala.

KwaXhosa kuye kuthiwe zonke iintsimbi ezinxitywayo zibalulekile njengombhaco. Umbhaco unxitywa ukubulela abaphantsi kuphinde unxitywe xa usiwa emicimbini njengomgidi. Ezinye iintsimbi zifuzisele kwizinto ezifana nozikhusela nokuhlonipha amasiko awohlukeneyo. Ezinye iintsimbi uze uzifumane or zinxitywa emva koba kwenziwe loo msebenzi kuwe or komnye umntu njengohlonipha isiko lakokwenu.